Ngasho mina ukuthi lento yokugibela ukugibela kwabantu abahamba ngamatekisi, indlela yokuthi uqiniseke ukuphepha ukuthi kuqashwe abantu abathembekile noma abantu abakwazi ukuphatha umphakathi emarenke phecelezi omashali okuyibona abantu abajwayele ukuthi ena bagibele nabashayeli kanye nabanye abagibeli ey'motweni. Ngoba uma ngabe babantu abakwaziyo ukusebenza nomphakathi futhi abathenjiwe bese bethola ukuqeqesheka, mhlampe nangokuthi bakwazi ukuphatha isikhali sokuy'vikela bangakwazi ukuthi bavikele nabagibeli ngokunjalo.

Yebo, ngake ngasebenzisa ukusuka eThekwini ngilibangise eGoli futhi kwangisiza kakhulu ngoba engakwenza ukuthi ngabanikeza ikhadi lami lokuba umfundi base beyakwazi ukuthi banginike isaphulelo. Kwakungisiza ngoba ngangingasebenzi, okusho ukuthi imali yokuthi ngibhukhe ithikithi lebhasi yayisuka kubazali. Kwakubalulekile ukuthi kube khona engikushiyayo ngoba kwakwiyona kuphela inzuzo engangiyithola noma imali engangiyithola.

Ibhasi lishibhile alibizi imali eningi kakhulu ngoba indiza iyabiza kakhulu, kani futhi ibhasi linokuphepha kakhulu. Akuvamile ukuthi sizwe kuthiwa kuney'ngozi ezehlelile ibhasi noma lingabizi linjalo. Itekisi nayo iyabiza yize noma ingabizi njengebhanoyi kodwa ibiza ngaphezulu kwebhasi, kanti futhi iy'ngozi zamatekisi zivamile. Yingakho-ke ibhasi lohlezi lihamba phambili .

isikhathi esiningi ngiye ngibone idaleka kakhulu ey'ndaweni la owukuthi umgwaqo walungiswa ngezinsebenzi ezingekho esimweni esikahle. Okusho ukuthi lokho kulungiswa umgwaqo abakusebenzisile akukho esimweni ekuyisona sona ikhwalithi yakhona phecelezi ayikulungele ukuthi ingaba sendaweni la kuhamba khona iy'moto isikhathi esiningi. Okunye mekwenzeka ukuthi imvula iyanetha bese kuhamba lezi iy'moto amaloli ayakwazi ukuthi adale umonakalo emgwaqweni.

Uma kwenzeka umphakathi lo engihlala kuwo uzitshwa ngale ndaba, engingakwenza ukuthi ngingaqala ukuhlongoza indaba yokuthi umphakathi uhlangane uwodwa ukuze uwenze imizamo yokuthi uyivalele le migodi yasemgwaqweni ngoba ekugcineni kulimala wona umphakathi. Ukubika uzitshwe akusho ukuthi kukhona futhi okunye okungenzakala komunye umuntu ngaphandle kwawo lo mphakathi. Ngoba yiwona odinga ukusebenzisa umgwaqo ngazo zonke iy'nsuku, okusho ukuthi iwona mphakathi futhi okumele uqale wenze iy'nzamo zokuthola usizo.

Angikaze ngaba nebhadi noma neshwa lokuthi kuthiwe ithikithi lami aliveli, kodwa uma ngase kwenzeke kuthiwe ithikithi lami aliveli engakwenza ukuthi ngingaya kuleso siteshini salelo bhasi. Ngihambe ngiyobakhomba ubufakazi bokuthi imali ihambile noma bokuthi ngikhokhelile ithikithi ukuze ngikwazi ukusizakala. Uma bengangniki ithikithi kusho ukuthi kumele imali yami ibuye.

Abashayeli uma ngase bathole imali engcono, ngicabanga ukuthi bangazama ukuthi benze ngendlela ehlukile babenendaba nomsebenzi wabo ngoba okwamanje baye bayiphathise okwabantu abangenandaba nomsebenzi wabo ngoba vele bayazi ukuthi le mali abayitholayo incane.

Cha mfowethu awusihloniphe ngoba sime lana akukhona ukuthi sizilima. Sime kulayini, sizothenga sonke, futhi sonke sijahile sinezinto efuna sizenze. Akuwena kuphela okuwukuthi ujahile noma okuwukuthi kumele uthenge ithikithi. Hamba uyoma ulayini, njengathi sonke nje la. Akukwazi ukuthi wena wedwa nje ungayibona ubaluleke ngaleyo ndlela awukhulumi futhi awuceli ngisho ukucela uvele uyayingenela. Cha mfwethu asihloniphane nje, awuphume nje, phuma uyongena kulayini. Wonke umuntu .